Ilizwe endingathanda ukulikhenketha ukuba bendinayo imali ingaba yiFrance.

Sukuba nexhala, mhlobo wam, iinqwelomoya zaloo khampani zikhuselekile kakhulu kwaye ziqhutywa ngabantu .

Sukuba nexhala, mhlobo wam, ngokuba iinqwelomoya zale khampani zikumgangatho ophezulu kakhulu kwaye kuzawube kukhona abantu abaphakathi ozawuhamba nabo.

Besikhe sanohambondlela olusuka eMpuma Koloni lusiya eNtshona Koloni. Ibe luhambo olumnandi kakhulu kwaye olululo olungenabungozi. Siye saphumla eGeorge, salala khona, saphinda sathathisa ngosuku olulandelayo ukuya eKapa. Besihamba siphumla apha endleleni ukuze umqhubi angadinwa kwaye angozeli.

Boyikiswa zizinto abazivayo kwaye kuba bengaqinisekanga ukuba ayinakuwa na isuka phezulu.

Irenki yeeteksi endikhwela kuyo ilungiswe kakuhle. Ineebhodi ezichaza ukuba iteksi ziya kweliphi na icala.

Ndandihamba ngebhasi xa ndisuka ekhaya ndiphindela esikolweni ndisuka eMpuma Koloni ndisiya kwelo laseNtshona Koloni. Ibhasi ibisuka emva kwemini ihambe imisa kwigaraji yokufika kusasa ngengomso.

Ungavumi ukukhwela okanye uhayikhe imoto ongayaziyo. Xa uza kuwela indlela ujonge ekhohlo nasekunene wandule ukuwela xa ubona ukuba akukho moto ezayo. Xa uza kuwela ii-robots ulinde ukuba ii-robots ilayite kaluhlaza wandule ukuwela.

Ewe, ndake ndahlangabezana nabantu abanomdla eteksini. Sithe apha ekuncokoleni ndafumanisa ukuba omnye wabo ngumphathi kwinkampani endifuna kuwo umsebenzi. Waze wandinika iinambara zemfonomfono zakhe ukuze ndinxulumane naye.

Ukukhawulelana nemeko yongxinano yeemoto ezindleleni kungakhiwa imigaqo engowola bendlela emikhulu okanye abasebenzi bekhampani ethile bakhwele imoto enye, oko kukutsho i-lift clubs.

Ukuze umntu ohamba ngeenyawo azikhusele xa ephangela makanxibe izinxibo ezikhanyayo kwaye ahambe ecaleni endleleni.

Abakhenkethi baphesheya banomdla wokuya kwiRobben Island kuba befuna ukubona apho uNelson Rholihlahla Mandela wayebanjwe ehlala khona kwinyiminyaka engama-twenty seven.

Into endinika umdla koohola bendlela bubuhle bendalo. Uhola wendlela osuka eMonti ukuya eKapa udlula kwiidolophu ngeedolophu ezahlukeneyo ezintle, iGarden Route.

Ndiye ndizive kamnandi ngoba ndiqonda ukuba loo mali leyo incedisa ekulungiseni iindlela zihlale zisemgangathweni.

Iinzuzo zokusebenzisa i-e-hailing kukuba ikuthatha ngqo phambi kwendlu iyokubeka apho uya khona. Ngoko ikongela ixesha lokumana uhamba usehlika kwaye ungayazi ukuba isithuthi siya kufika nini na.

Ukuhamba ngeenyawo kuyenza ingqondo ihlaziyeke, kukubethwa ngumoya, ukubuka indalo, nokuba nexesha lokucinga ukhululekile ungaphazanyiswa nto.

Njengesebe lwezothutho siza kuba nephulo le arrive quick sikhuthaza abakhweli ukuba basebenzise iinqwelomoya. Kuza kuba kukho amaxabiso aphantsi amatikiti.